Ditleliniki tsa botsogo tsa motheo tse di fanang ka diphetolelo, melemo le kalafi ya malwetse a a tlwaelegileng, mananeo a ente go akaretsa ente ya influenza, pneumonia le tse dingwe tse di malebana le dingwaga. Tlhokomelo mo gae ya batho ba bagolo ba ba sa kgoneng go tsamaya ka botshepegi, tshegetso ya malwetsi a a tsweletseng jaaka diabetes, kgatelelo e kwa godimo ya madi le arthritis.

Ke dumela gore go molemo gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone ka ntlha ya ntlha tse di latelang, kgokagano ya maikutlo le botsogo jwa monagano. Fa bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa ba ikutlwa ba amogetswe, ba tlotlegwa le go kgathalelwa, se se oketsa boitekanelo jwa maikutlo. Kutlwisiso e e kgethegileng ba lelapa ba itse maikutlo, dikgatlhegelo le dikgakgamatso tsa bagodi mme ba kgona go tlhokomela ka tsela e e siameng. Thuso mo tirong ya letsatsi le letsatsi, bagodi ba ka thusiwa ka mekgwa ya botshelo jwa letsatsi le letsatsi jaaka go fepa, go tsosolosa le go tsamaisa ditebelelo tsa bone.

Dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setšhabeng ke gore bagodi ba tlhokomelwa ka lelapa. Go dumela gore bana kgotsa ditlogolwana ba tshwanetse go tsaya maikarabelo a go tlhokomela bagodi. Tlotlo le seriti, go akanyediwa gore bagodi ba tla bo ba newa tlotlo, go reetswa le go tsaya karolo mo ditlhophisong tsa malapa go nna gaufi le bana, bagodi ba solofela go nna le bana ba bone kgotsa setlogolo se se ba tlhokomelang letsatsi le letsatsi. Se se boammaaruri ke gore, go nne matsatsi a ntseng jaana bana ga bana nako ba na le ditiro ba ya ko tirong ba dira ditiro tse di farologaneng, se senge gape ke tlotlo bana ba segompieno ba bangwe ga bana tlotlo ga ba kgone go tlhokomela bagodi ba bone.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di aga maikutlo a rona ka botsofadi ka go ruta tlotlo, seriti le maikarabelo a lelapa mo tlhokomelong ya bagodi, le fa go ntse jalo diphetogo tsa sejosetšha se ntsha le mathata a mogodi, tlhotlheletsa diphetogo tse di bakang kgang fa gare ga setso se se rutang le seemo sa boammaaruri.

Lelapa le tshwanetse go tsaya maikarabelo a boitshepegi mo tlhokomelong ya bagodi, fa setšhaba sone se fa tshegetso ka ditshebeletso le mafelo a pabalesego. Ditso di farologana ka go gatelela seabe sa lelapa kgotsa sa setšhaba mo ditsong tsa setso, lelapa le tsaya karolo e tona mme mo ditso tsa sejosetšha, setšhaba le mafelo a semolao ka one a tlamang ka tlhokomelo e kgolo.

Ditirelo tse di tlamelwang bagodi di akaretsa tshegetso ya madi, tlhokomela ya botsogo, mafelo a tlhokomelo le dithulaganyo tsa boitloso bodutu, mme di tlhabololwa ke mmuso, mekgatlho ya poraefete le setšhaba.

Bagodi ba tlhokomela mo di-old age home, di-daycare center, community projects le di-hospices. Ditirelo tse ba di newang di akaretsa dijo, tlhokomelo ya botsogo, pabalesego, tshegetso ya maikutlo le boitloso bodutu. Mafelo a mmuso gantsi ga a duelwe, mme mafelo a poraefete one a duelwa mme a tura, a tsamaisiwang ke setšhaba kgotsa dikereke a nna a sa duelwe kgotsa a duelwa fela madi a mannye.

Thulaganyo ya puso ya go tlhokomela bagodi e siametse go tsenya motheo go na le di-pension-e, mafelo a tlhokomelo le tshireletso ka molao, mme e santse e na le diphatlha tse dintsi tse di tlhokang go tokafadiwa segolobogolo ka madi a kwa tlase, tlhokomelo ya botsogo e sa lekaneng le tlhokego ya mafelo a tlhokomelo.

Pension ya puso e tokafatsa boleng jwa botshelo jwa bagodi ka go bafa tshegetso ya madi, dijo le tlotlo. Le fa go ntse jalo, ka gonne e le kwa tlase ga e kgone go kgotsofatsa ditlhokego tsotlhe tsa bagodi jalo, e botlhokwa go e oketsa le go e kopanya le ditirelo tse dingwe tse di amanang le botsogo, tlhokomelo ya maikutlo le mafelo a tlhokomelo.

Go dira kopo ya pension-e ya bagodi motho o tshwanetse a ye kwa office-ing ya SASSA ka ID, ka proof of res le dipego tse dingwe tse tsotlhe, go na le foromo e a tshwanetseng go e tlatsa mme a letle SASSA go sekaseka kopo ya gagwe, fa e amogelwa o tla amogela madi kgwedi le kgwedi ka karata kgotsa ka poso.

Pension-e ya puso e fokotsa morwalo wa madi mo baneng le batlhokomeding ka go tlamela bagodi ka madi a a thusang go duela ditlhokego tsa letsatsi le letsatsi. Le fa go ntse jalo, ka gonne e le kwa tlase gantsi e nna e sa lekane mme e felela e dirisiwa go tshegetsa lelapa ka kakaretso, se se ka baka kgatelelo e ntšha mo mogoding.

Motho o simolola go amogela pension-e ka dingwaga di le masome a marataro, mme mabaka ke gore dingwaga tseo di tsewa e le dingwaga tsa botsofadi, di amana le di-retirement, di bontsha tekatekano ya bong, mme di thusa go fa bagodi pabalesego ya madi, fa ba sa tlhole ba kgona go bereka.

Ke nagana gore tshwanetse go nne le letsatsi le le beiwang gore ka letsatsi le le yana le yana, ke letsatsi la batsofe gore ba ye ditleniking kana ba ye dipetlela. Gore go dirwe jaana government e tshwanetse e ba direle ditekesi tse e leng gore di tlile go ba tsaya ko mantlong a bone di ba isa kwa dipetlele.

Fa re batla gore bagodi ba kgone go fitlhelela dipetlele, go tlhokega dikgwetlho tse di kopaneng tsa mmuso, setšhaba, malapa le batlhokomedi go akaretsa dipetlele tse di gaufi, dipalangwa tse di babalesegileng, ditirelo tse di kgethegileng le tshedimosetso.

Mo ke dulang teng ga gona ditleliniki re na le tleliniki fela e le nngwe. Go na le matsatsi a mangwe a e leng gore ga e buliwe tleliniki eo, go na le matsatsi a e leng gore ya buliwa mme ga go thusiwe ope, e tla be e butsi fela letsatsi lotlhe mme go se na ope o thusang.

Ditleliniki tse di tsamayang di tlhophiwa go fitlhelela mafelo a a kgakala, go fokotsa ditshenyegelo le mathata a botsogo le go abela bagodi tshedimosetso le mananeo a boitloso bodutu. Go botlhokwa gore di oketswe mme ditsamaise le baoki ba lekaneng, go kgona go tshegetsa bagodi ka botlalo.

Kwa tleliniking bagodi le baagi ba ka bona kalafi ya malwetse a a tlwaelegileng le go dira di-screening ya malwetse a a kotsi pele a tlhaga sentle jaaka, hypertension-e, diabetes, HIV, TB, malwetse a letlalo le mathata a pono le modumo. Di-mobile clinics le community clinic di ka oketsa phitlhelelo ya kalafi mo bagoding ba ba sa kgoneng go tsamaya kgakala.